Ngicabanga ukuthi abantwana abasebancane bangazijwayeza ngaloku kugqoka kwesintu ngokuthi baphume izikhathi eziningi bayothamela imicimbi yamasiko. Ngaleyo ndlela bazojwayela.

Nginganikeza isibonelo ngokwaluka, lapho abafana abancane beya entabeni beyosika ijwabu esithweni sabo sangasese. Ngoba uma besentabeni, bayaye banikwe izeluleko ngobaba abadala ukuthi, uma ususikile usufana nomuntu osethombele ukuba umuntu omdala, ukuthi uma usumdala uziphatha kanjani njengomuntu wesilisa, nokuthi umphakathi iwona okumele ufundise, noma ujwayeze abafana abasebancane ukuthi bakwazi ukuya entabeni.

Umalume ayahlonishwa endaweni yakithi, ngeqhaza alibambayo lokuthi uyabanakekela abantwana asuke eye nabo entabeni, enze isiqiniseko sokuthi bayaphepha ngaso sonke isikhathi, babuye bephelele sebebuyela emakhaya, noma sebenza imicimbi, uyabalekelela ngakho konke abakudingayo.

Ngicabanga ukuthi labangcwele ngoba kwalandelwa yonke imigomo ngendlela efanelekileyo, nokuthi abantu ababephethe izinhlelo zakhona, abantu abanolwazi olunzulu, asebemnkantshubovu kule ndima.

Amakhono engawafunda awokuthi ngikwazi ukufundisa intsha ngamakhono kaqeda isizungu. La makhono ayebalulekile ilawa okulingisa eshashalazini, kanye nendlamu. Futhi ayithinta kakhulu inhlalakahle yesikhathi esizayo, ngoba avula amathuba emisebenzi.

Uma insizwa iphuthula, iyaye yenzelwe umcimbi wokuyamukela ekhaya. Ngingayisekela ngokuthi nginikele ngokunye kokudla okusuke kuphakelwe abantu emcimbini, ukuze kwande ngoba abantu baphuma ngobuningi babo, bethamele umcimbi, ngoba basuke bejabule.

UNontokozo Mkhize uyintombazane efunda amakhono amasha njengengxenye yokushintshela ekubeni ngowesifazane. Uyintombazane esencane, ufundela ukuba umpheki. Ukudla akuphekayo kuconsisa amathe. Ngingameseka ngokuthi ngimethule ezinkundleni ezihlukene zokuxhumana kwi-inthanethi, ukuze athole amakhasimende.

Uma ngiqhathanisa amasiko amabili, elakwaZulu, nelakwaXhosa, abanye babaholi emaXhoseni baba budedengu ngoba ezinye izingane azibuyi entabeni, zifike zilahlekelwe izimpilo zazo. Noma kunjalo, abantu bakwaXhosa bazibophezele ekugcineni leli siko, abacabangi ukuthi baliyeke. Kanti ngala kwaZulu, ababaningi abafana abaya entabeni okuyokwaluka khona. Abaningi bakhetha ukuya kosikwa esibhedlela, ngoba ikhona la ekuphephe khona, ngoba kunodokotela.

Le mikhuba isiza ngokuthi imiphakathi, ikakhulukazi intsha ukuthi ihlezi izibophezele njalo ekuzifundiseni ngemikhuba eyenzekayo ephathelene namadlozi.

Imibala nobuhlalu esembathweni sesiZulu ejwayele ukusetshenziswa uma kunomcimbi, yile elandelayo. Umbala omhlophe, uchaza ubumsulwa, nothando. Umbala obomvu, uchaza uthando oluqinile. Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka, uchaza umuzwangedwa, bese kuthi umbala ophuzi, uchaza umnotho. Yebo, iyona le mibala ejwayele ukusetshenziswa.

Igama elithi ubuntu, lichaza ukuthi umuntu ngumuntu ngabantu. Kunabantu abasizanayo emehleni nemihla, bese kuba nemibono eyiphutha mayelana ne filosofi ye-ubuntu. Abantu bayaye bacabange ukuthi abadingi muntu ezimpilweni zabo. Kanti uma siphila singabantu, siyamdinga omunye umuntu ezimpilweni zethu.